Tjhehe, batho ba mahaeng ba ya di-clinic-ing feela ha ba kula ho fumana kalafo, mme tse ngata ha ba di tsotelle. Bohlokwa ba ho etsa jwalo ke ho ruta batho ka tsa ho qala lelapa, le hore ba dule ba itshirelleditse ho qoba mafu a itseng.

Mmuso o ka thusa batsofe ba rona ka ho ba neha dijo, motlakase, ka theko tse tlaase mme ba se ba qobelle hore ba patale metsi.

Matsholo ao mmuso wa etsang ke ho kopanya banna tlasa kopano tse itseng. Kopano tseno di reretswe ho thusa le ho ruta banna ka moo ba ka nkang taolo ka maphelo a bona, ho phela bophelo bo nepahetseng, le hore e be banna ba thusang le ho sirelletsa setjhaba.

Tjhehe, batho ba dulang dipolasing ba dula ba sebediswa mme ha ba fumane nako ya hore ba ke ba lebe di-clinic-ing kapa dipetlele. Hape, dipolasi hangata di dula di le hole le moo ba ka fumanang tlhokomelo ya bophelo bo botle.

Ka ha ke le motho wa setso, ke lwantsha mahloko a ka ka ho ya ngakeng ena ya setso hore ke fumane moriana. Tshepo ya ka ke e behile merianeng ena ya setso hobane yona e thusa ka potlako ho feta ena ya clinic. Hape, meriana ena ya clinic e entswe ka ditswaki tsa meriana ya setso.

Ke ile ka iphumana ke se ke qakehile, ke se ke sa tsebe nka etsa jwang ha ne ke rekile dipidisi tsa ho theosa mmele athe ha di no nsebelletsa. Ha di a ka di a nthusa, ke ile ka tlameha ho ikwetlisa le ho ja ka nepo hobane di ne se di ya di nkudisa.

Ka ho kgothatsa batho ba kgutlele sekolong, sena se tla thusa batho hore ba dule ba etse hloko ka tsa ho qala lelapa. Ho theha mesebetsi hore batho ba kgone ho iphedisa ka lekeno leo ba tle beng ba le fumana hammoho le malapa a bona.

Ho ya ka moo diphuputso di ntse di hlahella ka teng, dipidisi tseo ha di a loka hobane di ka ba le kgahlamelo e mpe mmeleng wa mosadi ka mong mme tsa etsa hore a sokole ho theha lelapa ha se a batla ho etsa jwalo.

Ke tlo nka nkgono ke mo ise ngakeng ya setso le ho mo tsamaisa clinic. Mona nka fumana thuso ka ho tseba hore o tshwerwe ke eng, mme ka mo fumanela moriana o mo loketseng hore a tle a fole.

Hangata bana ba banyane ba tshwarwa ke sefuba. Sena se baka hore ba hohlole mme ba be le nako e thata ha ba ntse ba hola.

Matsatsi ana a kenyelletsa ho tloha ka la pele ho isa ka la mashome a mararo Pudungwana mme a behetswe ho hlokomedisa batho ba bontate ka tsa maphelo a bona jwalo ka kankere...

Batho ba sebetsang di-ambulance-eng ba nka nako e telele hore ba tle ba fihlelle mokudi hobane ditsela tsa kajeno di se di le mpe haholo hore ambulance e ka tsamaya ka potlako.

Hangata ha re kgone ho fihlella moo dipolasing ka hobane di-ambulance tsena tse re tsamayang ka tsona ha se tse loketseng hore di ka tsamaya mebileng e seng hantle jwalo ka ho leba dipolasing tseo tsa lona. Di-ambulance tsena di entswe ka mabidi a manyane a loketseng tsela e hantle feela eseng e nang le dikotikoti.

Tjhe, ditshebelletso tsa mmuso di utlwisa bohloko haholo hobane re iphumana re eme mela e melelele, re kula mme re hloka ho fumana thuso ya ka potlako hore re iphumane re phetse hantle. Sena se baka hore re utlwe ekare mmuso ha o re tsotelle ebile o etsa eka ha se batho jwalo ka rona.

Seo ke se utlwetseng le ho se bona ke hore batho ba bangata ba ne ba amohelwa dipetlele e le ha ba tshwerwe ke COVID-19 mme ba bang ba bona ba ile ba hlokahala lebaka e le COVID-19 e nkileng maphelo a bona.

Ka nnete ke kgahlano le sena seo a se buang hobane bana ba hloka ho entwa kaofela, ba kgone ho fumana kalafo e hantle le hore ba hole ba le hantle ba sa tshwenywe ke mathata. Nka mo eletsa ka hore a etse diphuputso mme a ye a lo botsa kwana clinic-ing hore diente tse loketseng bana ba hae ekaba tse feng.

Lelapa leo ke le tsebang ke lena leo ke dulang pela lona. Moo, batsofe ba tshwerwe hantle haholo, bana le ditloholo di ba etsetsa tsohle tseo ba di hlokang, ba phedisana ha monate ebile ba etsa dintho tse ngata mmoho ho tiisa maqhama a bona.

Kwana di-clinic-ing, hona jwale, ha ho sa kgethuwa hore motho ke monna kapa ke mosadi ha ho tluwa ntlheng ya ho fana ka dikeletso. Mang le mang o fumana keletso ho tswa ho baeletsi ba bohlokwa mme ke la o utlwela ka monna e mong a na fumana keletso ho tswa clinic-ing. Hona jwale, e ya mo sebelletsa.

Se ileng sa ntshosa le ho mmakatsa ke ho bona mela e melelele eo bonkgono le bontatemoholo ba rona ba neng ba e eme hore ba tle ba fumane thuso.

Ke nahana sena se bakwa ke hore bana ha ba tswa moo ha ba mamele ebile ba batla ho mamela sena seo metswalle ya bona e se buang. Sena se ka thibelwa ka hore bana ba mamele batswadi le dingaka hobane ke tsona tse tsebang.

Eya, matsholo ana a etsa ho lekaneng hobane se ba kgona ho kopanya le dingaka tse tla thusang batho mahala. Dikeletso tseo ba fanang ka tsona di thusa le ho boloka setjhaba sa borona ka kakaretso.

Eya, banna ba se ba na le kgahleho matsholong ana hobane ba bone hore dikeletso tseo ba di fumanang ho tswa moo di ba thusa haholo hore ba phele hantle maphelong a bona.

Mabaka a mang a bakang ditshitiso ke ho hahella ha dithuso le ho rahella ho batho ba tla thusa setjhaba.